Kum yitekisi kuba itekisi ikhwela ngabantu abambalwa abancinane nakunebhasi. Ebhasini kugcwala abantu kwaye ibhasi iyazula ibhasi ayifani neteksi. If iteksi iya endaweni ethile iya ngqo kula ndawo. Ibhasi izawukhe ijikeleze ijikeleze ijikeleze, ibhasi ifuna ukukhwelwa ngumntu omaziyo ibhasi ekhuselekile yitekisi.

Yibhasi enedekha enye kuba abakhweli bangakhawuleza ukuphuma kwibhasi enedekha enye xa kukho ingozi okanye xa kukho ingxaki engxamisekileyo. Abakhweli abasemgangathweni ophezulu funeke behle kukuqala ukuze baphume.

Ndingajika ndibuyele endlini ndiyothatha isipaji ngoba umgama wam ukudibanisa mna ne-bus stop akukudanga tu kunokuba ndiboleke imali ezalayo emntwini.

Ndingazama ukuthetha nomqhubi webhasi okanye ndicele umntu ndimnike imali yena andibhatalele ngekhadi lakhe. Okanye ndicele umqhubi andibhatalele ngekhadi lakhe mna ndimnike imali kuba ixesha mhlawumbi lingancinci for uba ndijike ndibuyele emva endlini ndiyothatha ikhadi.

Ndingamcebisa ukuba avuke ngentseni kuba ibhasi ihambe ngentseni iye ifike ekuseni. Ndingathi kumakhelwane wam makayazi ibhasi ekufuneke ayikhwelile kuba ibhasi ngezi zizulazulayo akhe aqonde ngale bhasi ukuba ihamba ngaphi iyahamba nakweli cala ndihamba kuuo ukwenzele engazukhwela bhasi ingeyo yakhe.

Ndingaziva ndityhafile kuba ibhasi eqhele ukubamba ixesha lakho kutheni ngoku izawungalibambi ixesha. And uye ube nalaa nto uba ndiyayazi xa ndikhwele le bhasi eli xesha ndiye ndifike emsebenzini ngexesha elirayithi ngoku uzawutyhafa ungayazi mawuthini mawuyilinde ibhasi okanye ungayilindi. Uphinde ucinge uzawufika leyithi emsebenzini abe ethetha umphathi wakho, ndingaziva ndidandathekile utyhafile ufuna nokukhala.

Ndingazama ukuyilinda ibhasi ukuba ayifiki ndizame ukuyokhwela itekisi kuba itekisi nayo inayo indawana yokukhawuleza nakune kunebhasi. Kwaye ndingathyafa kuba ibhasi ndiqhele ukuyikhwela ayifikanga ngale mini kodwa uthembele kwakule bhasi ndithembele kwakule bhasi iyi-one.

Ndingakhwela ibhasi ndime ngeenyawo kuba ibhasi inazo iipali zokubambelela xa ume ngeenyawo. Inazo ayifani neteksi ayikho ncinci ibhasi inkulu ilinganiselwe wonke umntu. Ndingayikhwela ndime qha ke ndiqinisekise ukuba ndibambe epalini ukwenzela uba xa ijika ibhasi ndingazukuwa.

Ndingakhawuleza ndihlike ndijonge ibhasi eya kule ndawo ndiya kuyo kuba ayizunceda into yoba ndihlale kwibhasi engayi kule ndawo ndiya kuyo, ndingacela udrayiva andohlise.

Yho ndingathyafa kakhulu kuba kutheni bengasichazeli ukuba ibhasi itshintshile indlela. Ndingacela udrayiva andigxidise ndikhangele enye ibhasi. Nalapho iza kundichaphazela ngemali kuba besendikhwele kula bhasi. Ndingacela umshayeleli andigxidise ndizame ukukhangela enye ibhasi ndiyazi uba leya ibhasi andiphinde ndiyikhwele kuba itshintshile indlela yam.

Ibalulekile ukuba ibhasi ilibambe ixesha efika ngayo kuba izoba nexesha elirayithi lokufika kuloo ndawo iya kuyo kwenzele nabakhweli bonwabe bafune ukuyikhwela le bhasi kuba beyazi uba le bhasi ifika ngexesha layo and ibenza bafike ngexesha elirayithi emsebenzini.